ungasisebenzisa ukuthumela imali. Sesona sisebenza ngexeshana nje elincinci kwaye sisebenza ngokukhawuleza. Kubalulekile ukusebenzisa sona xa uthumelela umntu imali ekude nawe.

Abantu abanintsi basebenzisa imali yakwamatshonisa kuba yona ayinamiqathango minintsi ekufuneka uyilandele. Uyafika nje uchaze ukuba uzoboleka imali utsho ukuba yimalini le uzoyiboleka. Akube kufuneka zonke ezinto ziye zidingakale ebhankini. Yiloo nto ke abantu abanintsi beqhubeleka bethatha imali koomatshonisa nangona beyazi ubungozi bayo.

Oomatshonisa bahluke ngokuba bona imali yabo uyifumana ngokukhawuleza kwaye nenzala yabo ayibi ninzi njengeyebhanki. Kodwa ubungozi babo bukhulu kakhulu kunobebhanki.

Kwaba luncedo olukhulu kakhulu kuba ingxaki endandibhekene nayo ngelaa xesha kwakungekho nomnye umntu owayengakwazi ukundinceda. Kwakumele ndizifumanele uncedo ngokukhawuleza. Yaba luncedo ke ukuthenga kwam i-airtime ebhankini ndisebenzisa ifowuni kuphela ndingayanga nasevenkileni.

I-inshorensi inegalelo elihle kakhulu kuba kaloku zonke ezaa mali uzikhupha inyanga nenyanga kwakufika ixesha lokuxakeka ziyabuya zonke ezaa mali zize kuwe.

Kubalulekile ukuba xa uzawuvula i-inshorensi uqale wenze uphando kuba kaloku awukwazi ukuvele ungene kwinkampani yabangcwabi, uthi xa sele kufike ixesha loba ubadinge babe bengafumaneki bebonke. Unintsi lwabantu luke labetheka kakhulu. Yiloo nto kufuneka uqale wenze ucwaningo.

Imali endayifumana ngelaa xesha leCOVID-nineteen yaba luncedo kakhulu kuba kaloku yaphuma ngexesha elimandi sele singenako nokutya endlini. Yona yakwazi ukusenzela safumana into yokutya nokunxiba.

Ukuthatha imali kumatshonisa ayiko kuphumla kwakunye kuba kaloku yena naye uzawufika afune imali emva kwenye imali. Futhi yena akazuba nalo ixesha lokuphumla amane ethi yima ungayizisi, yima yizise, uzoyifuna ngalo lonke ixesha eziva efuna imali. Lelona tyala linzima kakhulu elikamatshonisa ukodlula eli unalo.

Xa ungumzali unabantwana abaxhomekeke kuwe kubalulekile ukuba ube nayo i-inshorensi ukuze noba kwenzeka ntoni kwenzeka usikwa umthi ngumthi omkhulu ukwazi ukubashiya benento abayingcamlayo.

Olu sapho luyancedakala kakhulu kuba kaloku umntu ngamnye unezidingo zakhe. Xa umntu ezoba negranti yakhe nomnye abe neyakhe, loo nto ithetha ukuba iingxaki zabo zonke ziza kwenzeka malunga naloo mali bayinikeziweyo nguRhulumente.

Abantu abanintsi kufuneka bafundiswe iindlela zokwenza imali ekufunana efana nokuvula ibhizinisi. Xa ungusomabhizinisi kulula ukwenza imali kuba yonke into iyazenzekela. Okwakho nje kukuqinisekisa ukuba into oyithengisela abantu yinto edingekayo kwaye ezokwazi ukungenisa imali kwangoko.

Into ebangela loo nto zifuna ukwenza isiqiniseko sokuba xa umsebenzi ethatha umhlalaphantsi kufuneka abe nawo amasenti ahlala nawo azokube eziphilisa ngawo ngelo xesha.

Into ebangela ukuba abantu bangakuthembi ukusebenzisa iikhompyutha okanye ifowuni kuxa besenza izinto kwiibhenki zabo kukuba ngamanye amaxesha abantu uninzi lwabantu sele luke latsotswa. Kukho abantu abathatha iimali zabantu ngobundlobongela besebenzisa iifowuni kunye neekhompyutha. Abantu ke yiloo nto bangaseyithembi le into, bangasayithembiyo into enefowuni nekhompyutha phakathi. Zidliwe iimali zabantu ngobuqhophololo.

Eli lungiselelo liluncedo kakhulu kuba kaloku wonke umntu oza eMzantsi Afrika ezazi ukuba uzofuna umsebenzi ukuze azokondla usapho lwakhe. Yiloo nto ke ngoku kubalulekile ukuba khona kwale cross border transfer. Iyasebenza kakhulu kwaye iluncedo kubanikazi bayo. Yiloo nto ke ngoku kufuneka ihlale igunyazezisiwe ngokusemthethweni.